Ngizothi nje kubaluleke kakhulu ukuhlezi iy'nkukhu noma yisiphi nje isilwane esikhona osuke usifuyile, hlezi zigomile ngoba kuyenzeka utholukuthi kufika isifo utholukuthi asikakabikwa, kodwa sesiqalile sesiyabulala. Uma wena uhlezi uyigomile ziyasizakala ukuthi mase sifika isifo, sifike isifo zivele ziqinile bese zingafi zisinde.

Ngokubona kwami, ukusetshenziswa kwamanyolo akunawo neze umthelela omuhle emhlabathini ngoba ugcina usuhidika, uyamosheka. Kanti kungcono ukusebenzisa imvelo kungaba uvundise ngemvelo, kungaba umquba, kungaba umlotha, kungaba noma yini nje ezokwazi ukuthi kukhule kahle kunokusebenzisa omanyolo laba esibasebenzisayo. Abagcine sebesilimazela iy'tshalo njalo njalo ngokuhlukana kwakho. So mina nje angikuthandi ukusebenzisa umanyolo.

Ukudla nje osekuphuma efrijini, angeke uze usho ukuthi ukudla okusha lokho. Kusuke kungase nawo loya msoco ngalesi khathi kubamba amanzi, ukuzwe nje nawe. Noma uthi kade ukhipha inyama yenkukhu ingabe inyamani efrijini, uma uthatha uyipheka ngathi ungaqala uyibilise kubuye loya msoco, ngoba hayi isuke isinamanzi amaningi. Ngalesi khathi lokhu ibambe i-ice isinamanzi amaningi okuyenza ukuthi ingazwakali ngisho nasemlonyeni kahle. Ngeke nje mina ngize ngisho ukuthi kuyafana nokudla okumnandi okunempilo okusekusha. Ayi akuzwakali angifuni ukuqamba amanga, kusuke kungasenawo nanomsoco.

Ayikho into ebaluleke njengokunaka imfuyo yakho uma ufuyile. Uyinake, uyinake engathi unake umntwana uqobo. Lokho kukusiza ekuthenini uma kukhona isifo esifikayo noma ngabe besingakazwakali ngoba kuyenzeka sifike isifo sifike singazwakali, singaziwa negama laso, singakabanjwa ukuthi kunesifo esifikile, imfuyo ilale phansi iphele nya. Uma kuwukuthi wena eyakho uhlezi uyigomile, ihlezi inakiwe, inikezwa uthando, inakwa njengomuntu, iyasinda ngoba lesi sifo esisuke sifikile sifika siyifice iqinile ingabi namandla, isifo singabi namandla phezu kwemfuyo.

Ububi bokusebenzisa uvolo uma ukhiqizo indwangu ukuthi uvolo unesikhathi, awuhlezi ukhona uvolo, kuney'khathi lapho ophinda ungabibikho. Nanokuthi awuhlezi uvuma uvolo. Kwezinye iy'mpahla awuvumi, awubi indwangu ejabulisayo. Noma abanye beye bewuthande bewuthandela ukuthi uyafudumalisa, koda nje hhayi, kwezinye iy'ndawo uvele wenze izinto zibe zimbi kungabi kuhle.

Mina nje uma ngase nginikwe ithuba lokusebenza nomphakathi wangakithi sisebenze kwezolimo, ngingenza isiqiniseko sokuthi ngisebenza ngokuzimisela, ngisebenze nabantu engibaziyo ukuthi bakhuthele bayawuthanda umsebenzi wezandla. Singenza isivande ngoba endaweni yangakithi amanzi asiwasokoleli, yinto esinayo. Singasebenza ngayo nabantu bami engibakhethileyo. Ngibheka, ngibhekelele nalaba abaphuma emndenini ehlwempu. Ngoba-ke thina endaweni yangakithi sikhule ngakho ukudla okuphuma phansi, ukudla okunomsoco okuphuma emhlabathini, sikuthanda kabi.

Indlela yokuqala esingazama ngayo esikhathini samanje njengoba sekuyisikhathi sethekhinoloji bengingazama ukuthi izinto zethu imkhiqizo yethu siyifake kwi-social media, abantu bayibone ukuze ihambe ngendlela e-right. Amakhasimende siwathole ngendlela e-right. Sibone inqubekela phambili ngoba kahle kahle into ebalulekile ukuya phambili. Ekugcineni imikhiqizo kumele ithengise, imikhiqizo kumele ifinyelele ebantwini, okumele ifinyelele kubo. Nokuthuthukisa-ke nje amaholo entsha ingadikibali, ngoba endaweni yangakithi nje siyakthanda ukudla okuphuma emhlabathini, ngoba thina ukudla okuphuma phansi sikhule ngakho.

Ubuchwepheshe ey'ndaweni nje ey'semakhaya kungathuthukiswa ngokuthi kube kunembizo, ney'mbizo zibizelwe emahholo. Ngaleyo ndlela-ke kusuke kuzobiza wonke umphakathi bafundiswe kube khona abantu abazobafundisa ukuthi utekhinoloji simfaka kanje simfaka kanje. Ngaleyo ndlela-ke iyona ndlela abangakwazi-ke ukuthi bakwazi ukufundiseka, ukuthi nje babizelwe imbizo bese beyafundiswa-ke. Ingabe isehholo ingabe ikuphi. Ngaleyo ndlela-ke, hhayi bangayibamba-ke.

Into eyinselele iy'ngane ey'khulele emapulazini ey'bhekana nayo, ukuthi iningi lazo azibi nazo iy'kole eziseduze, ayikhuli njengey'ngane ezinye. Ngoba ley'ndawo lezi abahlala kuzo abasebenzi basemapulazini abathi yini yikomu ayivamisile ukuba seduze ney'ndawo ezizikole. Ezinye iy'ngane-ke yigcine seyicindezeleka sey'hlala nabazali, khona eyikomu zingasakwazi ukuthi zithole ilungelo lazo nokuya esikolweni, zigcine-ke sey'hluka kanjalo-ke kwabanye abantwana, nokuyinto engeyinhle. Abanye abazali basuke bengenazo iy'hlobo, umndeni, ongababhekela ongababhekela abantwana. Kuphoqaleke ukuthi bahambe nabo imisebenzi leyo.

Endaweni yangakithi ziningi nje iy'thelo ey'tshalwayo, ngibala obhatata, amaklabishi, isipinashi, u-anyanisi, nommbila-ke uma kuyisikhathi sasehlobo, ummbila-ke utsalwa ngesikhathi. Noma-ke abanye bewutshala ngisho ngesikhathi esingesona, kungelona ihlobo ngoba endaweni yangakithi sibusisiwe ngamanzi bayawutshala bese bayawunisela-ke noma ngabe akusiso isikhathi semvula. Abanye bayatshala namazambane, abanye batshale nama-orenji. Ziningi nje endaweni yangakithi sibusisekile-ke ngey'tshalo. Siyatsala nje siyatsala nje siphila ngakho ukudla okuvela emhlabathini.